Di data bundle tsa ka, ke di reka shop-ong, ke di reka ka airtime , ke berekisa airtime ho reka di bundle data , kae konteraka tje ka e tjhaela monwana hore motho a ka e sebedisa, hobane ho nna ke bona e le tjhelete e ngata.

Ditikolohong tse ding tsa setjhaba, ho na le di Wi-Fi le di-internet-e , tse sebediswang , mme ke mahala. Nkile ka thuswa ke le library, ke thuswa ke motho eo ke sa mo tsebeng, hore ke hokele fono ya ka, ka Wi-Fi.

Wa tseba molekane, ke ne ke romelletse mokgotsi waka tjhelete ya senwamaphodi, hobane ho na itse ho nna wa kula, ebile o sepetlele . Jwale ke mo bona a le sebakeng sa motjeko, ha ke mo founetse le sekgale hona jwale. Kannete, pelo yaka e bohloko, o tlamehile hore a tlo lefa enwa motho, kannete ke kwatile e le ruri.

Di-subscription tsa ditaba , ke ho kenya tsebiso hore ho tsebiswe ka ditaba, tsa moraorao tseo di ntse di etsahala, ditaba difeng kapa dife tsa moraorao. O tla di thola di le jwalo, di qala ka wena, o di tsebiswa di sa tswa etswa kapa di sa tswa phatlalatswa.

Ee, ho molemo hore o patalle di-subscription tsa ditaba, hobane ha se kaofela ditaba o ka di tsebang. Ditaba tse ding tsa bohlokwa ke ditaba tsa mose ho mawatle, tseo o kekeng wa kgona hore o di tsebe, ntle le hore o be le subscription ya ditaba. Ditaba difeng kapa difeng, ke ditaba tse ka o amang. Jwalo ka motho ya phelang lefatsheng la le ka kwano.

Tjhe, ha ke na yona nako ya hore nka tsoha bosibu, kaba ke ntse ke penyana le founu, kapa komporo ya ka, ha batho ba robetse , ditjeho tsa data eo, tsona kannete di tlase, mara taba ya hore ebe ke tla be ke tsohile, batho ba bang ba robetse. Tjhe yona ha ke dumele hohang feela, ebe nna ke be ke phomola ka nako efe. Hoba motshehare ke tlamehile ke be ke le mosebetsing.

Video ena ke nkile ho marangrang , ho tlile ka hore ba e send-e kapa hona ho e romela , ka whatsapp . Jwale ke ne ke e shebella hore ke bone hore ke eng se etsahalang mona video-ng enana.

Moqebelo re tlamehile ho tswa ho lo shebella bolo . Bolo ke ntho e monate haholo , ke papadi e tlosang bodutu, le hore tlosa diterateng, hore re seke ra ithola re kene mathateng . Jwale ke papadi e tlosang bodutu haholoholo.

Kea bona hore re dula re le bangata . Konteraka ya ka e dumella feela hore batho ba bane , ba ka sebedisa internet-e ya ka, jwale ke kopa re lo re fananeng sebaka, hore kgoneng ho sebedisa internet-e kaofela.